Dikgwetlho tse balemirui ba lebanang le tsone ka nako ya thobo, thata-thata ke didiriswa tsa go roba jaaka metšhini ya go kotula, le gore ko bofelelong dijo tsa bona di fitlhelele di mmaraka. Ke nagana gore puso ke yona e ka ba thusang thata-thata ka taba e thata ke lebeletse balemorui potlana gore ba ba thuse ka metšhini ya go roba le gore dijo tsa bona di kgone go fitlhelela di mmaraka.

Bomme le bašwa ke batho ba e leng gore thata-thata ke bona ba tlhokometseng magae ga bo reye ba ile mesebetsing. Jwale ke nagana gore ga re ka ba thusa thata- thata go tokafatsa bokgoni ba bona mo tsa temothuo. Go ka thusa thata ikonomi, ikonomi ya rena e ka gola, le gore re ka ke re sokola thata mo metseselegaeng. Gobane ha go na le temothuo e tlo tswala ditiro kwa metseselegaeng. Ka tsela eo ga re tla mo tsa ikonomi re tlo bona go na le tekatekano ya bong gobane basadi le bana batle be ba ba na le karolo e ba e mo go tsa ikonomi.

Go ya ka tsa maphelo re a itse gore nama ga e tlhabiwa, go na le ditsela tseo ditshwanetseng go latelwa. Le thata-thata go somarela nama ena go fitlha e fitlha kwa dimmarakeng. Jaanong e nngwe ya ditsela tse e leng gore nama ena e sa ntse e tsamaisiwe ka teng, ke gore e tshwanetse go ba mo setsidifatsing ka nako tso tsotlhe. Morago ga gore e tlhabiwe, e tshwanetse go tlhatswiwa, ga e fetsa go tlhatswiwa e be e tsenngwa mo setsidifatsing. Go netefatsa gore nama ena ha e fumane ditwatsi. So ke tse dingwe tsa dilo tseo ditshwanetseng go diriwa thata-thata diphologolo ga di sena go tlhabiwa go dira nama.

A mangwe a maungo a re a fitlhela thata-thata mo metseselegaeng a tshwana le maungo a jaaka , moretlwa, . Ke dilo tse e leng gore ga ngata ga di a tla tlwaelega empa mo metseselegaeng di a fumane di thata-thata e ne ke maungo a monate.

Matlalo a dipholoholo a botlhokwa thata, le mo madirelong a matlalo. Ke sengwe se e leng gore se botlhokwa and-e se a tlhaela thata-thata. Batho ba tshwanela ke go itse thata ka go ntsha matlalo a dipholoholo. Le gore a tlhaela e le tota-tota mo madirelong. And-e a botlhokwa go ka thusa go ka dira diaparo, ditlhako, dihutshe, dilo di le dintsi thata a botlhokwa thata.

Mo nakong ya jaanong re kgona go bona batho ba dira ba boloka merogo ka tsela ya go tshwana le ya go e gatsetsa mo setsidifatsing. Ka tsela eo batho ba kgona go phela ba na le merogo ka nako e telele. Merogo ena ha e latlhe boleng ba yona. Ka nako tse dingwe re bona bangwe ba dira matute ka yona merogo ena. And-e nako tse dingwe re a utlwa dingaka ba re tshwanetse go ja merogo ena e sa apeiwa e le ka mokgwa o e leng ka teng jaanong ditsela tsa ho tshwana le tseo di thusa thata.

Ntsho dikuno ya rena e nna ka bonako fa re dirisa mekgwa ena ya o godisa ebile le di-gene tsa diphoofolo tsa rena re kgona go di tokafatsa ka gore re kgona go ikgethela gore ke di-gene tse dife tse e leng gore re a di batla.

Avocado ke leungo leo le jadiwang thata-thata ka selemo le tlhoga mo setlhareng. Le kotulwa gantsi-ntsi-ntsi ka nako ya mariga. Ka nako ya selemo ke nako e le ntseng le gola. Ge mariga a tsena ke nako ya go le kotula.

Diphologolo tseo di gamiwang ke dikgomo, ke dipodi, mašwi ya tsona a dira dikuno di le dintsi tota. Empa ka lebaka fela la gore mašwi a tura, thata-thata gona jaanong batho ba rata go ka dirisa dijo tse di dirilweng ka dimela gobane dimela ke tse o kgonang go e jalela tsona empa mašwi a se motho mang le mang a nang le dikgomo.

Dilo tse balemirui thata-thata ba dikgomo ba lebanang le tsona, mo ntshodikumong ya mašwi. Ke gore ka nako tse dintsi ga bana dikgomo tse di lekaneng go ka ntsha mašwi a lekaneng. Le gore go tsamaisa mašwi a na go a isa kwa mebarakeng. Ka nako tse dingwe ga bana didiriswa tsa go tshwana le ditsidifatsi, gore ba fitlhise koo ka nako a se ntse a bolokesegile.

Maungo a a tsenngwang mo di-tin-ing ke maungo a jaaka diperekisi. Ga o a a ja maungo a tswa mo tin-ing, a ntse a siame a monate, empa a farologane ga wa a ja go tswa kwa setlhareng.

Di jaaka magapu, le jaaka sonneblomme, di jaaka mmaraka. Botlhokwa ba dithoro tsena, thata-thata ke gore ke disata. Morago ga gore o je dijo tsena, o dirisa dithoro tsena go ka nna disata o be o dijala gape. Ebile dithoro tsa o tshwana le tsa di sonnoblomme ke ditlhare gape thata-thata mo go fodiseng malwetse a mangwe.

Teng botsogo jwa rona ke dimela tse di jaaka mmopu gobane moepo ga o jadile o ipatlela metsi fela. And-e gape-gape ke dilo tse di jaaka , di le mmaraka, ga se dimela tse di batlang metsi a mantsi thata. Jwanong le ka nako eo senang metsi, thata-thata mo nageng ya rena re sa ntse re ka kgona go roba.

Re ile ra rutiwa thata-thata gore go botlhokwa thata gobane rooibos, e tsewa jaaka setlhare. Thata-thata mo bathong bao ba nang le kgatelelo ya sukiri, le malwetse a mangwe rooibos go twe e loketse malwetse a thata-thata.

Temothuo e ka tokafatsa tsela eo dijo di bolokilweng ka yona, gore di se ke di nna lebaka le le leele. Gonne temothuo gae le teng dijo di nna ntse di tswelelapele di ba teng ka bonako jo bo khutshwane. Go dirwa ga masela a letlalo, go ka tokafala thata ga di madirelo a teng a ka ba a mantsi letlalo la nna ntse di ba teng le diphoofolo di a nna ntse di ba teng tsa go dira masela.